Ukusebenzisa ibhange nge-inthanethi ukuze ulawule umholo njengomcashi kungasiza kakhulu ukuthi abasebenzi basheshe bayithole imali yabo futhi bayithole njalo ngesikhathi esifanele. Kungasiza ekutheni kungamoshakali imali ozoyikhipha ebhange uma uzowenza ngendlela yakudala, futhi lokhu kungasiza ekongeni isikhathi kanye nomsebenzi owenzayo uma uthumela imali ngendlela yakudala. Izindlela angazibheka wukuthi abhekisise kahle ukuthi imininingwane yemisebenzi iyona eqondileni ukuze imali ingene kahle, ingene nase msebenzini okunguye.

Ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngomakhalekhukhwini kusiza kakhulu ekutheni umlayezo kusheshe ufike kulowo muntu owuhambisa kuye, futhi konga nesikhathi nezindleko ongazisebenzisa uma usebenzisa izindlela zakudala. Nami ekungisize kakhulu ekufundeni imikhuba emisha yokuxhumana ngezincingo, nokusebenzisa uqingo ekwenzeni izinto eziningi ezibalulekile.

Izitayela zezingoma ezahlukahlukene zihlukile kakhulu ngezici zazo echazayo. Njenge-hip hop ineziqu zemsindo ekhala kakhulu kanye namabhithi akhala kakhulu, okwenza ukuthi abantu bakhona baqule ngendlela yamakhono amakhulu. Bese ezinye izinhlobo ezihlukile amaphimbo abo acula ngendlela ephansi futhi emnandi ethandekayo, kanye enezici zakhona zihlukile futhi nezinsimbi zakhona ezinye zikhalela phansi, ezinye zikhalela phezulu.

Ngingambuza ukuthi yimiphi imikhiqizo esematheni abantu abayithandayo ukuze ngizogxila kuyona, ukuze lami lizohamba kahle futhi ngimbuze nokuthi yimiphi yimaphi amanani afanele ukuthi abe makhulu. Namanani afanele ukuthi abe phansi ngoba yena uyazazi lezinto. Ngingabuhlola ubungozi nenzuzo kanye nokubambisana ukuze ngingaphoceki esikhathini esizayo . Ngingabuka ukuthi yiziphi izinto okumele zithengwe ukuze ngingathengi izinto eziningi abantu abangeke bazithenge, ebese kufanele zilahlwe noma zithengeswe ngenani eliphansi kungafanelekile.

Abagcugcuzeli bakulinganisela kakhulu lokhu umbono wabo ukudala ngezidingo zezentengiso zabaxhasi babo nozakwethu, ngoba bayakhona ukuthi bakhulise amabhizinisi kanye nezintengiso eziningi nezidingo ngenxa yabalandeli abanabo.

Izinto ezifana nemishini yokuqopha i-software noma izitayela zokuhlanganisa ziwuthinta kakhulu umkhicizo wokugcina, ngoba ingoma ihlanganiswa ngazo lezi zinto ukuze ibe ingoma ekahle esecopheleni eliphezulu. Uma ingoma ibonakala ukuthi idinga imishini yokuqopha nemishini yokukhulisa izwi, kuyasetshenziswa loko ukuze izwi lizwakale liphezulu noma liphansi ngendlela ingoma okumele ibe ngakhona. Nezitayela ziyasiza ukuthi abaculi benze izingoma ezisematheni, ezizothengwa futhi ezizolandelwa.

Ubudlelwano phakathi kwezingoma nemizwa, izingoma ezihlukene zivusa imizwa ehlukene, indima ebalulekile eyenziwa uhlobo lwezingoba noma umculo othize ekutheni umuntu azizwe ngendlela ethize ihlukile. Uma umuntu edumele elalela ingoma eletha ukukhuthaza nenjabulo, angajabula futhi agcugcuzeleke ukuthi aphume kuleso simo abhekene naso. Uma umuntu ejabule angalalela izingoma zokubungaza, ukuze abungaze kahle ukuphumelela kwakhe okwenzeke ngaleso sikhathi.

Amadivayisi ahlakaniphile angasiza kakhulu esikhathini esizayo futhi angakhona ukubhekana nezinselela zamanje, kanye nemikhawulo wokuvikeleka ngoba amadivayisi ahlakaniphile anezinto eziningi ezingakhona ukuvikela umnikazi wocingo. Uma uphethe idivayisi ehlakaniphile noma ungatshontshwa, amaphoyisa angakhona ukukuthola kalula kusetshenziswa izinto zedivayisi yakho.